Ukuba ngaba ingakhona indawo enikezela ukufunda kubantu endaweni endihlala kuyo ingaba luncedo olukhulu kakhulu lolo ngoba abantu bajonge ukuphila ngokusebenza beqashiwe, kanti ukuphila nalapho ubutyebi bukhona kusemhlabathini. Ukuba imisebenzi iyaphela kuba kukhona eli xesha lobuchwepeshe esiza kuphila phantsi kwalo kodwa umhlaba yindawo abangakwazi ukuthi abantu baziphilise kuyo. Ingaba luncedo kakhulu.

Eyona ndlela endingayisebenzisa ukunciphisa umngcipheko wokulimala kwindawo yokusebenza ndizimisela ukuthi ndihlale phantsi nabasebenzi ndibafundise ngokuphepha, bahlale ngalo lonke ixesha beqaphile endaweni abasebenza kuyo, basebenze ngaphandle kokuthi babe sengcipheni yokulimala. Bahlale ngalo lonke ixesha bezazi nendawo ezinobungozi, basebenze ngokuphepha nakuzo zona ezo ndawo zinobungozi. Kwawenza kube lula into yokokuba umsebenzi uqhubeke ngaphandle kwezo mpahla zokunxitywa zokuphepha.

Ndibona kufanele into yokokuba ibhokhwe kufanele ihambe iyophila impilo efanele iyiphile nezinye iibhokhwe. Abantu neebhokhwe abakwazi ukuphila impilo efanayo, ayisokuze itshintshe leyo bhokhwe ibe nako ukuphila ngendlela abantu abaphila ngayo. Mayikhululeke ihambe iyohlala kwezinye, mayifunelwe indawo le bhokhwe apho kukhona ubuhlanti khona ibe phakathi kwezinye iibhokhwe, yenze izinto ezenziwa zezinye iibhokhwe xa zisaphilayo phezu komhlaba. Ayikhulule ibhokhwe ingabikho ecaleni kwakhe naye atsho akwazi ukuthi abe nako ukuphila nabantu.

Mna ukuba ngaba bendinokuwelwa ngumqa esandleni ndikwazi ukufumana izivuno ezibini endingakhetha kuzo, esona sinkqenkqeza phambili ibingaba ngumnqathe. Umnqathe ke sesona endiqondayo into yokokuba sinceda amajoni omzimba kwiindawo ngeendawo ezohlukeneyo emzimbeni. Ukubona kwelihlo kwenza kube yinto elula nento engcono empilweni yomntu kuba umnqathe uyakwazi ukuncedisana nokuba ilihlo libone.

Iziqhamo ezivunwa ehlotyeni ngamaqunube, namaphitsi, nomengo. Zona izityalo ezivunwa ehlotyeni yitumato, ipepile, ityhukhamba, ivatala, iskwashi, iimbotyi nombona.

Mna ngokolwam uluvo xa ndizama ukuyibuka into eyenzekayo eMzantsi Afrika, abantu abatsha abalufumani uxhaso olupheleleyo ukuthi bakwazi ukuba negxathu abangalidlala kwezolimo kuba abazama kwa ukulima ayikho indawo abayithumela khona into abayilimile. Ukuba urhulumente angakwazi ukuthi avule iindawo zokuthengisa, umntu wonke olimileyo azi into yokokuba uyothengisela urhulumente, urhulumente aze akwazi ukuthi yena azithumele kwiindawo ngeendawo, kungenzeka ke oko kwenze kukhuthale abantwana abatsha.

Ukuba ngaba ufuya iinkomo zenyama kufuneka uqiniseke ngeendawo ezihlala kuyo ngoba ukuba zihlala kwindawo efanelekileyo ziza kuba segazini zitsho zikhule. Uqiniseke ngokutya ezizawuhlawula . Uqiniseke ngamanzi ahlanzekileyo ekufanele ziwasele. Uqiniseke futhi nangamachiza ekufuneka zihlale ziwafumana ukwenzela into yokokuba ze zikwazi ukuthi ziyongena emakethe. Ube sewuyaqiniseka nangendawo oyawukwazi ukuzithengisa kuyo into yokokuba ikhona.

Imfuyo iyakwazi into yokokuba ibe segazini. Ungabona iihagu zityebile kungenxa yento yoba ikhulile, kungenxa yento yoba itya ii-proteins, ukutya okunee-proteins, itye ukutya ngamaxesha afanele ifumane ukutya ngabo. Indawo ehleli kuyo iyakwazi ukuthi yenze nayo iphinde futhi ibe nako ukuthi ibe segazini ityebe, ibonakale isempilweni. Kanjalo neenkomo zithi xa zihlala endaweni eyawukwazi ukuthi ibe yindawo elungele uba zingahlala kuyo ziphinde zitye ukutya okufanelekileyo, iphinde futhi loko kwenze zibe segazini nazo.